Thumela ibhola leyo, thumela, thumela ibholo leyo, thumela thumela ibholo. Thumela ibhola leyo, thumela thumela ibhola leyo. Thumela thumela ibholo.

Shall never let go, shall never go. Shall never never , shall never . Khayalethu is the winner from nineteen eighty-four. Khayalethu is the winner from nineteen eighty-four.

Iye, ukhona umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani. Wona wenzeka qobe ngolosithathu lokha iinkolo nazidlala ibholo erarhwako nesinye isikolo.

Ngibona bona abentwana kufanele bajwayele amatatawu wemidlalo amakhulu basese bancani.

Ngibona bona nale yentambo ingafakwa eenkolweni.

Ngibona bona kubhedere khulu nayikhambiswa esizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo ebegade idlalwa babantu bakade.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana irhelebha bona abantu bangakhohlwa imvelo, nemvelaphi yabo namasiko wabo.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngendaweni yangekhethu maketo, yintambo, nomdlalo odlalwa ngamathini nokudlalisa.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngokubanikela injabulo nokuthi, baberegisane kuhle njengomphakathi begodu bajabule balahleke boke.

Ilutjha lifunda izinto ezinengi emidlalweni yendabuko njengokubambisana, ukuhloniphana, nokwazi bhedere ngamasiko, nokuba nomoya wokUberegisana namkhana wobunye.

Imidlalo yendabuko kufanele ifundiswe ngeenkolweni ukukghona ukugcina amasiko, ukuqinisa imizimba yabentwana ukubafundisa ngehlonipho nemithetho, ukubahlanganisa nokukhambisa ifundo ngendlela.

Imidlalo yendabuko, umuntu bekakghona ukUberegisa izinto ezinjengamatje namkhana izinto ezingaduriko njengamathini aberegileko. Kanti-ke imidlalo yesimanjemanje iberegisa i-inthanethi, iberegisa amadatha, iberegisa nezinye izinto ezidurako begodu ezingafumaneki lula.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni. Lokhu kungarhelebha namkhana kungaberegiswa abentwana abanekghono lawo. Neenkolo zingazuza okunengi khulu ngalokho.

Imidlalo yendabuko isiza ukwakheka komzimba womuntu ngokuwunikela amandla, ngokwenza umzimba uhlale unepilo, nokwenza ukuthi umzimba ungatholi ukugula msinya.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko, kudlulisela ulwazi eenzukulwaneni ngokubafundisa imithetho namasiko.

Umdlalo engiwuthandako mrabaraba. Umrabaraba udlalwa babantu ababili, umuntu ngamunye namunye uba namatje namkhana neemvalo ezilitjhumi nambili. Umdlali oqeda, oqeda amatje womunye umdlali nguye owinako emdlalweni lo.

Imidlalo yendabuko ngendaweni yangekhaya ayithathelwa phasi kusesekhona abentwana abasadlala imidlalo yendabuko.

Iye, ukhona umdlali engimaziko odlala imidlalo yendabuko osele ayinjinga ngonobangela wemidlalo.

Ngibona bona imidlalo le ifanele woke umuntu ngombana ifundisa abantu ukuhlakanipha, nokucabanga bhedere.

Ngicabanga bona lokhu kubangelwa kukuthi kutlhogakala abantu abangafundisa abentwana, namkhana abangafundisa abantu ngemidlalo yendabuko.

Ngibona bona lokhu zizinto zamabomu, zokuthi amatatawu angathuthuki kufana namatatawu wezinye iindawo.

Iye, ngibona bona ukulimala kwabantu lokha nabadlala imidlalo yendabuko ngikho okubangela abantu bayigegede imidlalo.

Umdlalo wendabuko obegade ngiyikutani kiwo bekuyinketo.

Ngibona bona amakhosi ngiwo ekose namkha ekufanele baqiniseke bona imidlalo yendabuko iyathuthukiswa ngemphakathini wekhethu.

Umuntu okose abeke imithetho yemidlalo yendabuko, makhosi nayo i-FIFA le. Makhosi ngokUberegisana ne-FIFA le.

Nakungathiwa kuba nomzimkhulu womrabaraba ngingathanda bona wakhiwe eSewula Afrika ngePitori namkha ngemakhaya.

Ngibona bona benziwa kutlhayelwa ngelwazi lemidlalo yendabuko.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, kucula namkha ukuhlabelela.

Ngathaba khulu ngelinye ilanga nabengicula endaweni ethengisa utjwala, abantu bomphakathini beza babanengi, bathabela nokuzwa umvumo ebengiwucula wakade newanje. Kwaba lilanga elihle khulu be elimnandi khulu, lapho khona bekulila iingatara, iingubhu nama-organ.

Engikutlhogako khulu, kukuthi iphimbo lami liphume kamnandi namkha libe lihle. Enye into engiyidingako kungaba yi-microphone.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngingawenza ngingedwa, ngoba kanengi akutlhogakali izinto zokulilisa. Kuya ngokuthi umuntu ufuna ukucula njani namkha ngani.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngiwuberegisa khulu esondweni, ngiwuberegise nalokha abantu nabatjhadako. Lokhu kwenza ukuthi wande khulu.

Engiwafundileko emsebenzini wami wokuzilibazisa, kukghona ukulawula iphimbo lami. Kukghona ukulalela bona ingoma le, ikhamba ngayiphi i-key namkha ngayiphi indlela. Kukghona ukulandelela isigubhu namkha ibhithi. Enye into kukuthi ngikghona nokususa iphimbo lami ngokuculela phasi, ukuya ukuculela phezulu. Enye into engiyifundileko kukghona ukucula amanye ama-part akhona emculweni.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakathekile, ngombana akukho la ungayenzeki khona. Kusesondweni sithola abantu abahlabelelako, kusemngcwabeni kunabantu abahlabelelako, kusemtjhadweni kuyahlabelelwa. Kuphi nakuphi kuyahlabelelwa, nakungahlabelelwa kulalelwa umvumo lo umuntu asuka aberegise umsebenzi wokuzilibazisa wakhe awuthandako.

Nengenze umsebenzi wami wokuzilibazisa ngithaba khulu, bengiyakhululeka nasemoyeni. Ngizizwa ngithabile ilanga loke, ilanga belitjhinge.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujayeleke khulu. Msebenzi okukuthi abantu bayawenza namkha bayawudinga qobe ngamalanga. Msebenzi ongadingi izinto ezinengi futhi msebenzi okghona ukuthabisa, namkha ukunikela umuntu injabulo.

Iye, ngingathanda ukusiza omunye umuntu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa, ngoba umsebenzi wami wokuzilibazisa umuntu angazithola sele acula endaweni ezile ngaphetjheya. Omunye angazithola sele akumabonwakude. Omunye angazithola sele enza imali enengi khulu ngawo umsebenzi lo wokuzilibazisa.

Umsebenzi omunye wokuzilibazisa engingawenza kupheka. Ukupheka kunendlela yokuthabisa abantu namkha yokuthabisa umuntu. Umuntu ukghona ukufakelela ezinye izinto gcine sezenza ukuthi ukudla kukarise khulu.

Imisebenzi yokuzilibazisa abangani abayenzako ngile, kujayiva namkha kugida, kucula, kupheka, kujima, kulalela umculo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako uyatjhuguluka ngesikhathi. Esikhathini sanje abantu sebacula imihlobo eminengi yemiculo. Esikhathini sanje kudume khulu umvumo wama-Piano.

Into ethabisa khulu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa, kubona abantu bagida, bawahla izandla begodu bathabile nasebusweni babo.

Isiza ngokubambisana kweentjhabatjhaba, sifunde indlela ezinye iintjhaba ezenza ngakhona izinto, enye kungaba kukwazi umvumo namkha i-national item abayihlabelelako, namkha abavumako lokha nakudlalwa imidlalo.

Weempera ngibona bona bawusola ngoba abawuzwisisi kuhle.

Umsebenzi wokuzilibazisa usirhelebha khulu, ngombana nasingawezi singabulawa stress, silokho sicabanga iinkinga esinazo.

Umdlali engimthanda khulu ngu-Henry Holland, ngimthanda ngombana udlala indima ekulu emidlalweni we-rugby, urarha ibholo bakafake igondelo.

Umbanduli walelesi isiqhema engisithandako ngu-Siya Kolisi.

Lokhu kubangelwa kukuthi abantu abawuthandi.

Iye, imidlalo iyarhelebha khulu lokha umuntu nakanomzwangedwa, ngoba ukghona nokulibala ngezinto ezikutshwenyako epilweni, ujabule njengomuntu.

Iye, banawo amatatawu alungileko ngendaweni yangekhaya. Ngazi amabili awasi sebujameni obuphezulu, sekukuthi arhuliwe begodu anezinto la abantu amagondelo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engingakhombela umnganami kukuya e-gym. Lokhu kusiza ngokuqalana namagulo amanengi akhona epilweni, njengama-high blood. Ukuya nge-gym kuzomrhelebha bona aphile ipilo ehlwengileko.

Ku-netball, woke umuntu kose ajame endaweni ererhe. Iinqhema zombili kose kube nomuntu munye ngamunye ehlangothini lelo. Enye kukuthi kufanele kube nabantu ababili kwaphela ngemapalini, naphakathi kwe-ground.

Umuntu nakazibandakanya nemidlalo kuzomsiza khulu ukulwisana namagulo amanengi. Ngikhe ngabona ngombana bekanonile kancani emzimbeni, wathoma ukuzinikela isikhathi ayokugijima, wehla emzimbeni.

Nangidlala umdlalo engiwuthandako kwaba mnandi khulu. Lokhu kwenza bona kube lilanga elihle khulu epilweni yami.

Umdlalo engithanda bona ubanjwe ekhethwapha midlalo ye-rugby.

Ngingazizwa kabuhlungu khulu, ngoba lokho kuzokuba nzima ukuthi ngithole omunye umdlalo engizowuthanda ngaphandle kwalo ebengiwuthanda.

Bangakhafuliswa ngokuthi bakhalinyelwe ngaphambi kokuthi umdlalo othome, enye kungaba kukuthi nakukhona abantu abanjalo, babakhiphe ngetatawini.

Kubaluleke khulu ukuthabulula umzimba ngoba kurhelebha umzimba womuntu, ukuthi ukghone ukulwisana namagulo amanengi, nokuthi uhlale urerhe ngaso soke isikhathi. Ungangenwa magulo msinya.

Amatatawu ayaba feyila, kudingeke bona abantu baqatjhwe bakghone ukuwahlwengisa.

Ilutjha kufanele lizilolonge ngamalanga, bona likwazi ukuphila iskhathi eside, likwazi nokuphila kuhle emzimbeni. Bangaphili ngokugula khulu.

Ngivumelana nayo le indaba, ngoba kunabanye abantu abakghona ukukhohlwa namkha bathabe khulu nababukele imidlalo, bakhohlwe ngeenkinga zabo abanazo la emhlabeni.

Ukhona engimaziko eSewula Afrika oyinjinga, nguSimphiwe Tshabalala.

Umdlalo yinto oyenzako ngewakho umzimba. Umsebenzi wokuzilibazisa yinto oyithandako, othanda nokuyenza, ukghone ukuzilibazisa ngezinto ezikutshwenyako.